Jwalo ka ha le tseba hore re tlameha ho ya lenyalong kwana Qwaqwa jwale, ke bona palo ya rona e le ngatanyana, jwale re tlo tlameha hore re re hire koloi e kgolonyana e ka re anelang. Mme ke kopa ebe palo ya batho ba mashome a mabedi a motso o le mong. E tswe ke hira Selepe Transport hore ebe yona e, e re tsamaisang ka hona dipalangwang tsa bona, ke tse palamisang batho ba mashome a mabedi a metso e mmedi. Re tla tsamaya ka Labohlano ka hora ya bohlano, re kgutle ka Sontaha ka hora ya bohlano.

Tjhe, batho ba hodileng ke ke bone ba sa tshwarwe hantle ho hang makoloing a baeti hobane o ka fumana bakganni le bathusi ba bona, o ka fumana ba fella batho ba baholo pelo. Mohlala, motho a moholo o hloka nako e telelenyana hore a kgone ho palama ka hare ho koloi. O ka thola mokganni, a fetse pelo a santse a tatetse ho etsa tjhelete, empa a sa kgathalle bophelo ba ba motho ya moholo. Bo dibeseng o ka fumana ho, ho tletse o thole motho ya moholo a eme ka maoto, empa batho ba banyane o thole ba ba dutse fatshe.

Ha sefofane se o siile, o tlameha hore o botse hore na se latelang se se tlo tsamaya nako mang kapa sena se diehileng se tlo fihla ka nako mang, ebe se tsamaya ka nako mang? Ke ke afe a mabaka a entseng hore ho be le tiehiso, hobane mabaka a ka be a a fapana a entseng hore sefofane se se diehe. Jwalo ka mabaka e ka reng boemo ba ba lehodimo, jwalo ka re tseba hore boemo ba lehodimo ha bo le bobe ho ba le ha ho be le tsamaiso e hantle ya ya difofane. O ka fumana di dieha ka nako kapa di hloke nako ya hore di eme airport.

Re na le dinako tse fapaneng tsa ho ya Durban. Re na le bese e tlohang ka hora ya bohlano hoseng ebe e fihla ka hora ya leshome le metso e mebedi Durban. Re boele re be le bese e tlohang ka hora ya bobedi motsheare ebe e fihla ka hora ya bosupa manthapama kwana Durban. Wena o ka kgetha nako eo o bonang hore e, o tla kgona o be o le setoropong ka yona hore o kgone ho thola bese le nako eo o tsebang hore o tla kgona ho thola bodulo ka yona kwana Durban.

Ke bona e ka dintwa tsa beng ba makoloi a baeti ka hare ho naha di bakwa ke meharo e teng ho beng ba dikoloi. Motho o o iphumana a a batla ho ho una a le mong, ba bang ba se ke be ba thola monyetla wa hore le bona ba ka una. Motho o thole a na le makoloi a leshome a molaong a tseleng empa a iphumane a honohela, motho a nang le koloi e le nngwe kapa tse pedi tseo a ka di kenyang tseleng. A sebeletsa ba lelapa la hae, o iphumane a batla hore e be koloi tsa hae fela tse sebetsang.

Ha ke so ka ke nka leeto ka sefofane, empa ke nahana hore ha sena se ka ntlhahela, nka ba le letswalo le itseng. Ke ipotsa hore ebe ho etsahetse jwang hore ebe sefofane se morao nakong, ebe se hlahetswe ke kotsi e be e ka mpakela letshoho ka ditsela tse tse fapaneng.

Ke ile ka iphumana ke nkile leeto ka bese e turang ya majabajaba, mme ke ne ke kgotsofetse haholo ka ha bese e ne e na le ntlwana ka hare, e ne e na le ditshebeletso tsa tsa dijo ka hare ebile e ne e na le theleveshene hore re nne re re shebelle difilimi ha bese e ntse e tsamaya. Re skebe, ra iphumana re re se re re tenehile moyeng. Tshebeletso ya yona e ne le hantle haholo, le basebetsi ba yona ba ne ba le mosa, ba kgona ho thusa ho ne ho bile hona le Wi-Fi ka hare ho bese.